Amaxesha amanintsi xa ufunde xa uthetha isiNgesi ezilalini uye uthathwe njengomntu ozibona engcono okanye ozibona ekwileveli ephezulu. Loo nto ke yenza ujongeke ngenye indlela loo, kanti ke yiyo abantwana abafunda kuma-private school bayasisebenzisa isiNgesi nakuba bengekho sesikolweni besemakhaya. Loo nto yenze bajongwe ngenye indlela kuba kaloku ukuthetha kwesiNgesi emakhaya ubonakala njengomntu okwileveli ephezulu or mhlawumbi ozibona ephezulu ngokomgangatho wempilo, ungafani nabantu abakuloo ndawo ohlala kuyo. Kwaye ibafakela uxinzelelo noloyiko, yiloo nto bajike bakubone ngathi ungumntu oziphakamisileyo.

Kubalulekile xa ungumzali othetha isiXhosa ukuba umntwana wakho ufunda kwizikolo zesiNgesi ezibizwa ngama-private. Uqinisekise into yoba ulwimi le-English uyalithetha esikolweni kodwa xa efika ekhaya makusebenze ulwimi lwenkobe, isiXhosa, ukuze bakwazi ukuqhelana naso.

Zidlala indima ebaluleke kakhulu kuba zenza isiqiniseko soba nathi sihlale sihlangene nolwimi lwethu kuba kaloku ixesha elinintsi bona xa bebonga babonga ngolwimi lwethu olu lwenkobe. Loo nto yenza sikwazi ukubaluleka kwalo nokuba nobumnandi balo ulwimi lwethu kwaye nathi sizingce ngalo.

Eyi, kunzima kuba kufuneka ukhawulezile uvuke ngapha ngakumbi xa uhlala kude netawuni kuba zinexesha ezihamba ngalo. Nokuhlala nihlala niqoqene kuba kaloku ziiveni, akho ndawo yokuhlala ukhululeke. Naxa sele ibuya etawuni nihlala niqoqene, yimithwalo igcwele kwalapha phakathi kwenu, uhlala kube nzima kwaunyakaza. Uyawuthi ufika ekhaya umzimba ubuhlungu awukwazi nokunyakaza, iyimeko nje embi ayikho mnandi, yintlungu kwaye ayinyamezeleki.

Ndlela nje yokwenza izinto ayifani kuthi thina bantu besiNtu nakweyabelungu, kwaiprogramu le yohlukile nendlela yesinxibo iyohluka kwayona. Kodwa ke yonke ngokohluka kwayo imnandi xa uyibukele, nto nje ayifani kuba kaloku kuthi thina sineento zethu kuyahlatywa neenkomo, uyabona yonke laa nto, kuxhelwe kuhambe kuyokosiwa esibayeni. Kanti kwezi zesilungu akuphekwa kube futhi kuyophekwa oomama bapheke babaphake. Kanti kwezi zezinye iintlanga ufumanise uba kuzoza izinto ezibizwa ngookheyitharinigi ukudla kuze ngooma-takeaways.

Kumaxa amaninzi xa uyokwakwa kwenye ilali uye uxhumane nomntu othile ohlala kuloo lali kube nguye okufunela indawo okanye okwazisa kuSibonda ukuze ukwazi ukuzosikelwa loo ndawo uthe wayibona xa nithetha. Okanye udibane nomntu oyithengisayo kwalapho ekuhlaleni akuthengisele, bese kubizwa abahlali noSibonda kuzosikwa ngokusemthethweni apho kubekwa umakhi ukuba indawo yakho isuka apha iphela apha. Ube sowuthenga ke ezo zinto kufuneka uzithenge ukhuphe loo mali yasekuhlaleni uthenge izinto ezinjengotywala, amadrinki kuselwe, ugqiba ube sowungaqhubeka wakhe ke ngoku.

Kuba ke mna ndiliMpondo andinawukwazi ukucacisa ngelo siko kuba andilazi kwalona ukuba yinto enjani.

Ukuzidibanisa kweyam ndiye ndithenge apha kwizitolo kuba azikho izitolo ezithengisa iimpahla zesiNtu. Indlela yokuzidibanisa kukuthenga nje iimpahla ezingasentla then phaa ezinyaweni ndithenge izihlangu ezi kakade zanamhlanje ziqhelekileyo, kungabi zeziya zakudala ezemfatshoni yethu.

Kaloku kukhona izinto xa kusenziwa isiko ezingafanelanga zivele emehlweni wabanye abantu abangeke baziqonde, mhlawumbi bangathatha ngendlela engafanelanga ukuba bazithathe ngayo. Yiloo nto noba kuyashicilelwa ividiyo kunezinto ekufanele zingaveli kuloo vidiyo ezingafanelanga ukuthi zibe zivela phaa kwihlabathi lonke, kube yinto yalapho ekhaya niyazi nina isiko lenu lihamba apha liphele apha. Loo nto yehlisa isidima xa lizawushicilelwa kwividiyo.

Umculo wesiNtu ndiyawuthanda. Zikhona iingoma endizithandayo kube khona ke ezo ngoma endingenakuzithanda kodwa wona ngumculo endiwuthandayo kuba kaloku unesingqi sakhona simnandi ngoba ubetha ngesingqi sethu, uculwa ngolwimi lwethu, kulula ukuwuqonda ukuba baqonde ukuthini nemeseyiji yakhona ithini.

Isigubhu setyenziswa kwiingoma zakudala. Imfilida negitara, nangona yona ifike kamva. Kodwa nje izinto zakuqala yisigubhu, imfilida.